Yebo, nginazo. Ngingathanda ukufunza kabanzi ngekhompuyutha ngoba esikhathini samanje zonke izinto zisebenzisa i-inthanethi. Uma ngingafunda nje kabanzi ngokusebenza kwekhompuyutha ngingajabula.

Kungaba yinto enhle kakhulu leyo, izingane zizofunda zinolwazi oluhle olunzulu namayelana namasiko abo.

Ngiyakhumbula kodwa akaze kungenze ngizizwe ngisondelene nabo ngoba mina ngumuntu othanda ukuzihlalela yedwa. Angithandi nje ukuba nabantu esikhathini esiningi, nabangani labo yinto enginganayo vele.

Kubalulekile ukuthi ube nema-hobbies izinto ozithandayo nje ongachitha ngazo isizungu. Ngisho sekuthiwa uney'nkinga ey'ngakanani, uma unayo into oyithandayo ochitha ngayo isizungu ziyaphela lezoy'nkinga ziyalibaziseka. So, ngingabagqugquzela abantu ukuthi bey'thole iy'nto abay'thandayo.

Ngingamgqugquzela uMahlengi ukuthi aqhubeke adlale naye, ngoba isikhathi sisuke sisakhona. Lokhu afisa ukukwenza angakwenza noma yinini uma eseqedile ukudlala. Uma useyingane kumele uzinike isikhathi sokuba yingane.

Izikole kungamele zisebenzisane nohulumeni, uhulumeni asize ngey'nsiza kusebenza zosizo lokuqala ongabe ludingeka ey'koleni bethole nokufundiseka kahle ngalo.

Izikole kungamele zi-provide-e abafunda nge-transport, okungaba amabhasi noma amatekisi. Uma kuwukuthi indawo okumele kuyodlalwa kuyona iqhelile. Uma iseduzane kumele behambe kanye kanye bonke as isikole beye emagrawundini.

Iy'nselelo ababhekana nazo kwesinye isikhathi ukuthi umuntu mhlampe engabi nabo abantu asondelene nabo angazilibazisa nabo. Uthole ukuthi noma ethi uyazama ukuthi azilibazise yedwa agcine esebhoreka eyeka. So, kubalulekile ukuthi uthole abantu ozwana nabo ongakwazi ukuthi nithole izinto enizilibazisa ngazo ninonke.

Imidlalo yesikole iwusizo elukhulu ekunciphiseni ukucindezeleka, ukukhathazeka nokukhathazeka. Ngisho kuthiwa uma uwumfundi ubuhambe ekhaya ekuseni isimo singasihle, kodwa uma ufika esikoleni uthole ithuba lokudlala nengqondo iyaqaqeka ukhohlwe iy'nkinga.

Ukujima yikona okubalulekile, for okungenziwa esikoleni for ukuthi umzimba ukhululeke, ukuthi abantwana bejime.

Angiboni ukuthi khona imithelela engaba mihle uma ngabe emidlalweni yesikole uma kuqhudelwana. Kuyinto enhle nje leyo ekwaziyo ukuthi abafundi bekwazi ukuzivocavoca, bethole nje nethuba lokujabula. So, akukho kubi ngalokho.

Ngicabanga ukuthi, eh-he umdlalo into eyenzeka ube mnandi kakhulu yikona impela ukuncintisana, kube nama-competition. Kube khona abawinayo-ke uma ngabe kunjalo oviyasi khona owinayo, khona oluzayo, kodwa ekugcineni kuba mnandi.

Izingozi kungaba nje ukukhathala uma ngabe abafuni sebezodlala kakhulu bengasitholi isithuba lokuphumula. Izikole zinganciphisa lokhu ngokuthi kube nosuku olulodwa esontweni lezemidlalo, zingabi ningi izinsuku.

Ngicabanga ukuthi ngingenza amakhompethishini izikole zibe nomqhudelwane kufakwe leyo mali leyo, bese kuba khona abawinayo-ke. Ngiyacabanga imali zingayitholi kanjalo.

Umdlalo we-tag uyinto emnandi kakhulu. Ngingamuchazela nongawazi ukuthi awuzame esikhathini samanje, awukakabi nomehluko njengendlela owawenziwa ngayo kudala.

Yebo, ngicabanga kanjalo impela. Uma wenza efuna imali, akukho okudlula ukuthi uqale ibhizinisi. Kungabe uyadayisa noma uyathunga, noma usika utshani. Ikona-ke engikucabangayo lokho.

Wonke umuntu, akekho umuntu odalelwe ukuphumelela ngaso sonke isikhathi. Kwesinye isikhathi sizohluleka, siphinde sizame futhi. Okubalulekile ukungalilahli ithemba. Yebo, ngeke kube mnandi koda ngingabacela bengifundise abangani ngize ngigcine ngiwinile nami emdlalweni.

Umsebenzi wokuzilibazisa enguthole ey'nkundleni zokuxhumana iwo lo wokwenza ama-surveys, ngoba uyazilibazisa ngapha, ube futhi uhola ekugcineni. So, uyinto emnandi kakhulu engikwazi ukuzilibazisa ngayo.

Ngicabanga ukuthi kungamele kube nesolushini yokuthi zihlangana kanjani lezi zinto zombili. Ukuncintisana nokungcebeleka kuyinto engacishe ifane.

Yonke into inesiqalo sayo esincane kancane kancane ukuze bese uyakhuphuka ugcine sewudlondlobala. So, nje ngingaqala kancane nami ngithengise mhlampe ngibe nesipaza shophu, ngize nginyukele ngifikele ezingeni eliphezulu.

Yebo kunjalo impela umuntu oyothatha izithombe angafaka umsebenzi wakhe kwi-inthanethi, kwi-social media, ko-Facebook nako-Instagram abantu bewubone. Uma bewuthandile ashiye nenamba yakhe, bazokwazi ukuthi bemufonela bemuqashe.